Indima uhulumeni nezinhlangano ezingenzi nzuzo ezingaba nayo ekuhlinzekeleni intsha, kungaba indawo zomdlalo, ukudlala ibhola. Kube nalana okunezinto zokujima ukuthi bakhone ukuzijimela khona njengendawo eyipaki. Kube namagrawundi okudlala ibhola. Yizo izinto abangahlinzeka ngazo ngemishini yezinto ezithandwa .

Mina sibongile into engiyibona engaba ngcono ukuthi izikole zenze imidlalo yama-league ukuze kuthuthukiseni amakhono okuncintisana nezikole zonke. Kube wumdlalo webhola. Kube umdlalo umbhoxo, ibhola lo mbhoxo. Ngibona kuyi zinto ezingcono. Ezomdlalo we-inthanethi, ngoba lo zemdlalo ye-inthanethi izingane zigcina sezivula i-page eli-wrong. Sezingasadlali umdlalo we-inthanethi, ongcono umdlalo ilo wama-league.

Sibongile. Into engibona ukuthi bangayenza ukupheka. Ukupheka kungaba nomthelela omuhle kakhulu njengoba behlangene. Ukuthi uma bezofuna ukuxazulula into yabo le abayisebenzisayo, kwamele bahlale phansi babhale ukuthi bazoyenza njani. Bahlanganise imali bathenge izinto kube ezabo bobabili bakhone ukupheka. Nokubala imali, ingabalwa umuntu oyedwa bayibale bobabili, bakhone ukubona ukuthi benze inzuzo yemalini.

Mina Sibongile nginenkinga umthelelo weqembu engilithandayo la ngakithi, alidlali kahle. Ngathi inkinga engiyibonayo abadlali. Into ekuzomele siyenze, ngathi kuzomele sithenge abadlali abanye, sikhone ukubafaka. Ngoba la banye abadlali ngathi abasakhoni ukudlala kahle.

Umehluko omkhulu engiwubonayo eqembini lami. Amandla, amandla amakhulu, hhayi ayinkinga ngoba ngathi abasakhoni ukudlala kahle. sebeyahluleka

Sathi sibukele kubhukudwa, washelela kodwa inkinga asazi washeleliswa yini ngoba sabona sekeminza. Saphuthuma khona ukumhlenga. Into engingasiza ngayo ukuthi ngelinye ilanga, uma kube kuyabhukudwa kubhekwe kuqala la ababhukuda khona ukuthi akunanto engabalimaza. Ukuthi kungaphinde kwenzeke lento eyenzakele ukuthi umfundi acishe aphunyelwe wumphefumulo.

Into mina engingameluleka ngayo umfundi, ngingameluleka ngokuthi abe nesibindi, into makeyifuna ashone kuyo angabi novalo. Ukuthi nginovalo, ngisaba abantu. Aye khona la afuna khona, uma kube ufuna ukudlalela ikilabhu eso, ahambe, angabi novalo. Ukudlalela iklabhu, kodwa ubulawa ukuthi unovalo. Ngingamcebisa nje ukuthi into oyifunayo shona khona uzoyithola.

Aku inthanethi angabasiza kakhulu abafundi ukuthi bakhone ukuthuthukisa amakhono abo kakhulu kakhulu. Ngingabanceda ngokuthi badlale amagemu ebhola noma amagemu ezimoto. Ukuthi bazokhona ukuthuthukisa amakhono abo, noma umuntu enenkinga, kuphele ukudlala nabanye abafundi.